Wa tseba nna ha ke motho o phehang. Dijo tsaka tsa ketsahalo e kgethehileng e ba papa, e be chakalaka nama kea e besa. Aa, moo ke ntshitse leoto hee, straight.

Le nna ha dingata bua ke seSotho sona sena, ke seZulu, ke seXhosa, seXhosa sePedi seShangaane, seTsonga le English.

Batho ba phelang mahaeng ka nako e ngata, ba pheha dijo tsa bona ka metsi feela. Ha ba kenye bo mafura a mangata e re wa jang. Rona re ja bo mafura, dijo tse rekuweng strateng. Re dula re batla ho ja nama mehla le matsatsi. Bona ba na le matsatsi a dinama nako e telele ba itjella meroho.

Ha ke kgolwe, e nkaba ntho e amohelehileng hoba ha se ntho e kileng ya etswa ya ho etsa mokete ka braai, ke ya makgowa eo.

Mohlolohadi ke motho wa mosadi a qetang ho lahlehelwa, a lahlehetsweng ke monna, a hlokafalletsweng ke monna. Kgutsana yona, kgutsana ke ngwana a se nang batswadi, o hlokahalletsweng ke batswadi e nkaba motswadi a mong or ba babedi. Ke kgutsana.

Mohlolohadi ke motho a qetang ho hlokallelwa ke molekane wa hae, e kaba mosadi wa hae, ekaba monna wa hae ke motho a qetang ho lahlehelwa ke molekane wa hae. Kgutsana ke motho o lahlehetsweng ke batswadi ba le babedi ke kgutsana ee, kgutsana eo.

Di bakilwe ke apartheid hobane ha o no ho plan-wa ditoropo tseo, batho ba batsho ne ba sa tshwanela hore ba ye sekolong jwale ka nako tsela tsa di-apartheid di bakuwe ke apartheid kaofela ntho tseo.

A se a apere seshweshwe, a itse ka tuka a fasitse tuku, a akgetse kobo mariheng ana.

Eya ke kgolo ya bona, ke tumelo ya bona eo re ke ke ra ba lwantsha ka yona le ska lebala re dula Afrika Borwa ya democracy . Ke tokelo ya hae le yena ha a sa batle ho e keteka. Ke dumela le bona jwalo ka ha le bona ba dumela le nna ha ke e keteka.

E seng hore ha ba e rate, ko re ha e sa etsahala ka bongata mekete e lo reng dintho tsa setso di a etswa makeisheneng ha e sa leyo ka bongata ha di nka etswa ka bongata tsa nna tsa ba teng, e tlo kgutla kgahleho.

Tjhe, ha ke batla ho ithapella ke tla ikela kerekeng, motho le motho o tla ya kerekeng o rapela ha a batla, eseng hore o so tla ka ntlong ya ka jwanong. O tlong rapedisa aa.

Ha ke dumellane le yona, ha ke kgolwe o tshwantse be ke ye ko robala thoteng, ko robala ke tlohele dibethe ke tlohelle eng ka tlung hore ko bitswa monna. Jwale ha se ntho e nna ke dumellanang le yona.

Ee, ho bohlokwa hore ne nne re itsetlalle moetlong ya rona hoba seo se re fa hore re bo mang, o tla dula o itseba hore o mang o le motho o motsho otswa kae. Ho bohlokwa hore ne nne re dule moetlong ya rona.

Re ka e lokisa ka ho re, batho lefatsheng mo ho tshwantse re ithute ho hlompha dikgolo tsa batho ba bang. Haeba wena ha o kgolwe ntho e jwalo, tlohella a kgolwang a e yetse yena wa e kgolwa ntho ae etsang haebeng fela ntho a e kgolwang e sa hatelle tokelo tsa hao le wena o le motho.